Ndiyazi ukuba litshona ixesha, amandla kunye neminqweno yakho xa nidlala umdlalo wombhoxo nize niphele nisoyiseka. Kodwa khumbula le nto, akusoloko isisiphumo esibalulekileyo maxa wumbi yindlela oziphatha ngayo, indlela ozimisela ngayo kunye nendlela ophuma ngayo emva kokuhlahlo. Iqela lakho lisenokutyiwa ngoku kodwa wena uzilungiselele into enkulu, umonde, amandla, ukunyaniseka nokusebenza kunye nabanye. La ngamandla aza kunceda, hayi kumdlalo wombhoxo kuphela kodwa nobomi bonke. Wonke umqeqeshi omkhulu, wonke umdlali oyinqwenela uye waqala kwindawo efana nale.

Khetha umxholo ocacileyo. Qala ngokukhetha into oyithandayo kakhulu, kungaba yi-fashion, ukutya, impilo, imidlalo okanye impilongqondweni. Abantu bayakuthanda xa umyalezo wakho ucacile kwaye uhambelana nesimilo sakho. Yakha igama elithembelekileyo, abantu bayalibona xa uzama nje ukwenza imali. Yiba yinyani, thetha into othetha ngayo nganene kwaye ungavumeli ukuba imali ikwenzele ulahle umgangatho. Yandisa abalandeli ngokomgangatho, hayi ubuninzi. Kungcono nabalandeli abalikhulu abathe abaphendula kwaye abathembekileyo kunokuba ube neshumi lamawaka abangazenzisiyo.

Ukunika abantu isazisi esitsha selizwe. Ukuphumelela ngo-nineteen ninety-six kwanceda abantu abaninzi ukuba bazive ngathi bayinxalenye yelizwe elitsha elilingana elilingana phakathi kwabamnyama nabamhlophe. Ibhola yadlala indima ebalulekileyo ekuqhakambiseni uMzantsi Afrika obutsho . Ukudibanisa abantu abohlukeneyo emva emva kobandlululo, abantu abantu bahlulene ngokweentlanga kodwa uloyiso leBafana Bafana lwenze abantu abanyama, abamhlophe, amaNdiya namakhaladi bajonge omnye nomnye njengabafowabo kwilizwe elinye. Abantu bonke baphuma kwimayili ngeemayili bexhasa iqela, bahlala bexhentsa benxibe izikipa zeqela lesizwe.

Kwakha umonde nokuqina. Xa uhlala ubetha kuphela awufundi lukhulu kodwa xa ubethwa ufunda ukuzibamba, ukwamkela iimpazamo uze uphucule indawo obuthambileyo kuyo. Umntana ukwazi ukumelana nokoyiswa, uba ungumntu omkhulu othe qatha ebomini ukufunda ukucinga nokunzulu. Yintoni esingayenzanga kakuhle? Yintoni endiyifundileyo? Oko kukhuthaza ukuba umntu ngumntu ocwangcisayo, ocinga phambili. Le nto ibalulekile kuyo yonke imiba yobomi nokuba kuseklasini okanye emsebenzini.

Umdlali endimthanda kakhulu nguKagiso Rabada, umdlali webhola eshukumayo, i-fast bowler waseMzantsi Afrika. Isizathu sokuba ndimthande kakhulu, ukhawuleza kakhulu kwaye uthe gqolo. URabada ungomnye wabagadli abakhawulezile kakhulu ehlabathini, udlala ngenkani, ugxile kakhulu kwaye uyakwazi ukuyibuyisa iqela lakhe nangona izinto zingahambi kakuhle. Loo nto iyandikhuthaza. Uthe cwaka kodwa uyawuthetha umsebenzi wakhe, akancami, akazigwagwisi kodwa yindlela adlala ngayo ethetha kakhulu. Le nto iyandifundisa ukuba akufuneki ube nesandi esikhulu ukuze ube mkhulu, umsebenzi wakho mawuthethe.

UMzantsi Afrika waziwa njengamaBhokoBhoko, Springbok. Uphumelele indebe yehlabathi yombhoxo kathathu, kuzo zonke iimpumelelo zayo, nineteen ninety-five xa iRugby World Cup ibanjelwe eMzantsi Afrika, ngo-two thousand and seven eFrance, ngo-twenty nineteen eJapan. Ndiziva njani njengomdlali? Umdlalo wombhoxo eMzantsi Afrika awusiyonto nje yemidlalo, yinxalenye ebalulekileyo yobungcabekho kunye nobunye besizwe. Xa amaBhokoBhoko edlala okanye ephumelela abantu abahlukeneyo kwiimvelaphi eyohlukeneyo bayadibana beziva benethemba kunye nobuhlobo, umdlalo uphakamisa imimoya lelizwe lonke. Umbhoxo ubonisa ukuba ngamandla omanyano kunye nomsebenzisi onzima nakhona ukuziphumelela ukuze ufundise ulutsha ukuba balwe ngeenjongo zabo nangona bengadibani ngobuhlanga okanye imibala.